Ii-drones zingaluncedo ekujongeni imihlaba nezityalo. Zingaluncedo ekujongeni ukuba izityalo zisakhula ngendlela elungileyo na yaye azinazifo okanye akukho ngxaki ezinayo na. Ii-drones zingakwaluncedo ekulawuleni imfuyo, ukukhangela imfuyo ekude, ukujonga ukuba imfuyo isakhuselekile na okanye ayilahlekanga. Lilonke ii-drones zingaluncedo ekwenzeni ezolimo nezemfuyo kube lula kwaye kube khona ubukrelekrele, isebenziseke kakuhle. Ii-drones zingaphucula umgangatho wempilo kwezolimo nezomfuyo.

Ukukhulisa iinkukhu kufuna uxanduva, ulwazi kunye nothando lwezilwanyana. Kufuneka uqinisekise uba iinkukhu zihlala kwindawo ecocekileyo, ekhuselekileyo, enamanzi acocekileyo nesondlo esoneleyo. Kufuneka, kufuneka iinkukhu zihlolwe rhoqo uqinisekisa uba azinazifo yaye zifumana ukutya okwaneleyo yaye azikho sendaweni exineneyo, zinayo indawo yokuhamba. Ekukhuliseni, ekukhuliseni iinkukhu kubalulekile ukugcina amaqanda ukuze, ukuze , ukuze kube khona iinkukhu ezincinci, amantshontsho azokhula ukuze kwande iinkukhu ezi osowunazo.

Ndikhethe ukubeka isivuno esikumgangatho ophantsi sodwa kuba ndiyabahlonela abathengi bam kwaye ndifuna uba bafumane imveliso esemgangathweni ophezulu. Uba ndingaxuba isivuno esiphantsi nesihle kungonakalisa igama lam njengomlimi, kubangele ukungoneliseki kwabathengi kwaye kunokubangela ukuba bangabuyi kwakhona. Ukwahlula, ukuhlula isivuno ngokomgangatho kusinceda nokwenza ixabiso elifanelekileyo lemveliso. Oko kuthetha uba esisemgangathweni ophezulu sinothengiswa ngexabiso elingcono, lo gama esi esisezantsi sinokunikwa okanye sithengiswe ngexabiso elisezantsi mhlawumbi kumashishini asebenzisa iziqhamo okanye izityalo ukwenza iimveliso ezifana neejusi okanye ukudla kwezilwanyana. Lilonke ndenza oku ukugcina umgangatho.

Ndilime imifino efana nezipinatshi, iikhaphetshu, iitumato, iipepile, iimbotyi ezohlobo ezohlukahlukeneyo, iitapile, iikherothi. Ndikhe ndahlwayela negaliki neanyanisi.

Iimeko esisebenza phantsi kwazo azisoloko zicocekile okanye zilula kodwa ziyasifundisa kwaye zomeleza umzimba nengqondo. Ixesha elininzi umsebenzi uqalisa kwakusasa, ngamanye amaxesha kube kusekhona ibethe okanye iqabaka. Funeka siqale sihlolisise iigusha ukubana zikhuselekile okanye zondlekile okanye azinasifo. Xa kuqala ixesha lokuzala, siyakwazi ukuhlala sifukamele okanye sincede apho kukhona ingxaki xa igusha izala. Yonke le nto idinga umonde kakhulu. Sisoloko sisebenza phandle noba kuyatshisa noba kuyabanda okanye kunomoya. Kodwa ngaphandle kobunzima umvuzo umninzi ezigusheni, umvuzo wemali. Sifunda nangezilwanyana.

Ngamanye amaxesha iye imvula inqabe okanye ithi xa seyikhona ine kakhulu ufumanise uba izomosha izityalo. Kwamanye amaxesha izichumiso, izichumiso iindleko zayo ziphezulu kakhulu namayeza ezilwanyana kunye nokutya kwezilwanyana amaxabiso akhona aye esenyuka. Maxa wambi kuye kube khona nezifo ezibulalayo ufumanise uba izilwanyana zigula oko okanye nezityalo zinezifo kwaye baye badinge imali yokubana bathenge amayeza.

Ulutsha olunintsi luyibona ezolimo njengomsebenzi ophantsi kodwa inyani ukuba ezolimo ziguqukile. Namhlanje ezolimo zilushishini elibandakanya itekhnoloji, uphando, ukuthengisa kunye noshishino lokutya. Akusafuneki ube semasimini kuphela, unokuba yi-engineer, umphandi okanye usomashishini kwezolimo. Kukho amathuba amaninzi okuzimela, ukuphuhlisa utyalomali nokwakha ikusasa elizinzileyo. Ukutya, amaxabiso okutya aya esonyuka. Ezolimo zona ziyakuhlala zingundoqo kwaye ulutsha lunendima ebalulekileyo ekuyiphuhliseni, wokuphuhliseni ezolimo. Ngoko ke masitshintshe indlela esijonga ngayo ezolimo. Ayingomsebenzi ophantsi, liziko lethu lekamva.

Ndiyayazi indlela ekubuhlungu ngayo abantwana xa bengakwazi ukuya esikolweni ngenxa yokungabi nazihlangu. Kodwa xa iinkomo zethu zivelisa ubisi oluninzi eli lithuba elihle lokuphucula imeko yethu. Ndiyacebisa ukuba sisebenzise olu bisi ukwenza iimveliso ezinjengeeyogathi okanye itshizi yasekhaya, sizokwazi ukubana siyithengise apha elalini nakwezinye ke iivenkile ezincinci. Nobisi olu singaluthengisa kwalona lulodwa. Funeka sicinge ngokubana sizozipakisha kanjani noba sizozinika kanjani amaxabiso afanelekileyo ukuze siqale ishishini nje elincinci.

Ityhuna yintlobo yentlanzi enkulu ehlala elwandle elinzulu. Idume kakhulu ngenxa yokuba nezinga eliphezulu lesondlo. Le ntlanzi ke , le ntlanzi isetyenziswa kakhulu ekuphekeni. Ingatyiwa intsha okanye ikumkhenkce okanye inciliswe kwitoti. Ityhuna ithandwa kwihlabathi lonke. Ungayifumana kwisushi, kwisaladi okanye ngesidlo esikhulu. Ngaphezu koko ityhuna inegalelo elikhulu kuqoqosho lwamazwe amanintsi ngenxa yorhwebo lwayo. Kodwa ke kufuneka ilawulwe kakuhle ukuze ingapheli kuba idlala indima ebalulekileyo kwindima yolwandle.

Imifuno okwaziyo ukukhula ngotyala amaxolo azo yimifuno enjengeetapille, igalikhi, anyanisi, iminqathe, umbidlana okanye imbiza ye-sweet potato.

Iinkomo zinika ubisi olunokusetyenziswa ekhaya okanye luthengiswe yaye iinkomo zikwanguye nomvuzo wemali, ngoba xa zininzi iinkomo uyakwazi nokuzithengisa okanye uthengise imveliso yazo. Okanye uyakwazi nokubana zixhelwe kwenzele kube kwenziwe ukutya kweentsapho.

Iimbotyi funeka uqale uzikhethe, ukhethe iimbotyi ezisemgangathweni uzomise. Ngaphambi kokuzigcina funeka uqiniseke ubana iimbotyi zakho zomile ngokupheleleyo kuba ukungomi kwazo kungabangela ukubola. Funeka uzigcine kwindawo eyomileyo okanye kwindawo ebandayo, emnyama okanye enomoya ovulekileyo. Kufuneka usebenzise ikhonteyina evulekileyo okanye enomoya ongenayo evulekileyo, evuleke kancinci ukuze umoya ungavumi kakhulu. Kufuneka iimbotyi ungazigcini emanzini, okanye uba ufuna ukugcina iimbotyi ixesha elide kakhulu ungazifaka nasefrijini kwikhonteyina evuleke kancinci ukuze zingashumi.